Nikuthenga kanye ngeviki, futhi ngempelasonto, uma kuyiSonto. Ngoba phela , kusuke kumnandi nje ukuy'phumuza, ukupheka ukudla endlini, nawe uke uphumule, uthathe ukudla okwasey'tolo osekuvelele kuphekiwe.

Izixazululo kungaba ukuthi , amalunga lawa omphakathi, anamasiko ahlukene, angazama ukuthi afundisane ngamasiko abo, afundisane ngolimu lwabo abalukhulumayo. Futhi babe nendlela eyodwa yokusebenzisana noma yokuxhumana emphakathini ngaphandle kokuba khona kwezithiyo zolimu emphakathini, ngoba lokho kungabonisa ukubumbana, kungabonisa ukuhloniphana, nokuthi nje bafuna ukuthuthuka njengomphakathi. Kungabi nokuxwayana, kungabi nokubandlululana futhi emphakathini.